Kgemere ke e nngwe ya ditlama tse ileng tsa sebediswa ho etsa tee. Ho thusana le mafu a jwalo ka mokgohlane. E thusana le ho ntsha serame mmeleng. E ile ya sebediswa haholo ka nako ya COVID-19.

Morwesi le Katiso ke le bitseditse kantorong mona ho tlatla le leboha ka mosebetsi o motle oo le o etsang polasing mona. Le sebetsa ka boitelo ka kgatelle le boqhetseke bo boholo. Mme ka hoo, ke nkile qeto ya ho le kopa hore le tle le kgutlele sekolong, ho ilo ithuta haholo ka tsa temo. Hore ha le kgutla re tle re thusane ho hodiseng setjhaba sa rantsho.

Basebetsi ba mapolasing ba tshwarehile hantle haholo hobane ba kgona ho bala le ho ngola. Ba ithuta ka tsa temo le tsa leruo. Ka manku le makgomo, manyolo le ntho tsohle tseo e leng hore di a fumaneha polasing. Ebile ba na le bodulo bo botle. Ee, nka tjho ke re ba tshwarehile hantle.

Ke ile ka buisana le rapolasi ka mmontsha ka moo a tlamehang ho utlwisisa a bone ka moo ke behang ka teng mabaka a ka. Ke ile ka buisana le yena e le hore ke mmontsha mabaka a hore hobaneng a tlameha ho kgutlisetsa basebeletsi ba hae mosebetsing. Ba bang ba bona ba tswa malapeng a senang letho. Ba bang ba bona ke bona bao e leng hore ba beha bohobe hodima tafole. Jwale he, ha a amoha batho bao dijo ho tlotla ho qala strike. Ebe eba o a senyehelwa le yena hobane ha basebeletsi ba lahlehelwa ke seo, ba tla utlwa bohloko haholo. Ee, be ba nka qeto ya ho mo senyetsa le yena. Jwale ke mmontshitse mabaka ano, ya ba o a utlwisisa.

Bontate, ke lakatsa ho kopa tshwarelo ho lona, ha e le mona ke tlile naheng ya lona ntle le dipampiri tse felletseng. Fela e mong wa bareki ba ka ba kgale, e leng hore re sebeditse le yena ka nako e telele o ile a kenya order-a ka nako e telele ya ho feta. Jwale he, ha ntse ke emetse dipampiri tsa ka e ile ya fihla nako ya hore ke tle ke tlise dipoone ya hae ho yena. Yaba ke iphumana ke le ka tlasa kgatello e kgolo hobane ke sa batle ho lahlehelwa ke yena jwalo ka client ya ka e kgolo. Ke kopa le nlokollele lori ena. Mme ke a tshepisa ke tla ba le dipampiri tse felletseng ka nako e tlang.

Ke utlwile ho thwe ha o kga ditholwana tseo eseng tsa hao, ke tlolo ya molao eo. O ka iphumana o le mathateng a maholo le molao. Nna ke nahana hore ha se ntho e ntle haholo ho inkela seo e seng sa hao. O tlameha ho kopa kapa ho reka e seng o ikukele seo e seng sa hao.

Bomme le bontate, tjhaba sa rona se na le bohlale bo bongata ka tsa bolimi le tsa dijalo ho feta dinaha tse ding. Jwale he, re ka sebedisa bohlale bona ho matlafatsa moruo wa rona ka ho sebetsa ka thata hore re rekisetse mafatshe a mang a senang bohlale boo re nang le bona rona. Hona ho ka re tswela molemo. Ho ka tlisa mosebetsi bathong ba rona ba e leng hore ha ba sebetse, mme hwa matlafatsa le moruo wa rona.